Bolo ke papadi e monate haholo. Mme o kgona ho shebella bolo ntle le tshitiso, mme o atometse tsona dipapadi o kgona ho di bona hantle ka nepo.

Ke tlaba eletsa ka hore seo ke tsela e bobebe ya ho patala.

Taba ena e ntshwere ha bohloko haholo ka hore ka lapeng re ntse re sokola tjhelete. Mme ena ya ho patala re ntsha, re kenya e kekebe ya loka hohang.

Ee, ke kgona ho utlwisisa puo e nngwe le e nngwe e sebediswang, mme le puo ya haeso e ya sebediswa di ditoring tse ngata.

Social media, dintle tsa teng ke hore e ka o tsebisa lefatshe ka bophara, mme o ka kgona le ho etsa tjhelete ka yona. Mme dimpe tsa teng ke hore o ka senyeha serithi, batho ba o bua hampe.

Nka mo thusa ka ho mo fa keletso ya hore a ye mapoleseng a lo hlalosa.

Ke ya ka mo hlalosa. Ka hoo ke rekiseditsweng data e sa keneng hohang. Mme ke kopa tjhelete ya ka kapa data e nngwe.

Ke qetetse kgale ho mamela radio ya selehae, mme ha ke nahane ho na le dibohudi tseo ke di ratang.

Ke kgona ho boloka di-call kapa tsona di-message tsa motho kapa khampani eo ke sa batleng ho utlwa letho ho yona. Mme ke tobetsa di-number. Mme ke kgona ho bona option ya block. Ke tobetse block, mme di tlo block . Mme ha di sa hlotse di nhlopha hohang.

A ka hodisa talente ya hae ka social media. Mme talente ya hae a e mathise hona moo social media.

Ke nahana hore ke ho bontsha hore o kgona fela ho connect-a o le haufinyana. Mme e seng o le hole le yona.

Ke ba kgothaletsa hore ba ye laeborari ba lo sebedisa Wi-Fi hotspot ya teng hobane yona ke mahala.

Data eo ke e rekang e nqhoba matsatsi a supileng. Mme ke a dumela hore ha ke sena data ke utlwa ekare ke a kula haholo. Mme ke hobane ha ke kgone ho etsa tse ding tsa dintho.

Ke ile ka etela shopong ya Telkom, mme ka ba bolella hore ke hloka Wi-Fi. Mme ka seo ke ile ka kgona ho e kenya ntlung. Ka kenyetsa ntatemoholo le nkgono. Mme ba se ba kgona ho e patala kgwedi le kgwedi.

Ke rata mmino wa Hip-hop haholo hobane ke hotse ka ona, ne ke mamela ona. Mme ke a o utlwisisa.

Ke di fumana ka ho botsa e mong wa lelapa la heso. Mme ha ke qeta ho tseba seo, ke beha batswadi fatshe. Mme ke bue le bona hantle ka.

Ke nahana hore nka beha makgolo a mahlano kgwedi le kgwedi. Mme ke kgone ho fumana ditaba.

Tjhe Wi-Fi ha e se na matla, e ke ke ya sebetsa hohang. Ka hore e batla network e ngata haholo hore e kgone ho sebetsa.

Ke nahana hore sena se bakwa ke tjhelete eo oe re lefellang kgwedi le kgwedi. Mme ha o lefa tjhelete e nyenyane, o ke ke wa fumana dipapadi tsa thatohatsi ya hao. Mme ha o ka patala tjhelete e betetshana, o tlo kgona ho shebella dipapadi tsa thatohatsi ya hao.

Nka mo bolella hore ka ho etsa sena sa hore a qete data ya ka, o mpolaile ka matsoho. Hobane ha ke kgone ho etsa letho ntle le data.

Bophelo bo bonolo ka cellphone hobane o kgona ho etsa dintho tse ngata tseo o ke ke wa di etsa ka mehala ya thekeng ya kgale. Ka cellphone o kgona ho patala ntho tse ngata hona cellphone-ung. Mme o kgona le ho reka dintho ka yona cellphone eo.

Tjhe, nke ke ka kenya tletlebo ho motho. Seo nka se etsa ke hore ke kenyetse bana ba ka Wi-Fi hona mona hae.